Amagama amahlanu aphiwa umakoti osanda ukwenda esiNdebeleni, sinoMaphangela, sibe noMzangobe, sibe noKumbuza, sibe noLombeni sibuye sibe noMaphathela. Woke la amagama umuntu uwafumana nakaqeda ukwenda, ngombana umuntu osese mntazana ubizwa ngegama lakhe lobuntazana alifumene nakaqeda ukuthomba. Ngakho-ke umakoti uba negama alifumanako ngemuva kokuthi ende.

Amanamba sikhambe manyathelo, kuhle-kuhle amateksana, abizwa ngamanamba sikhambe ngombana ambathawa lokha umuntu nakaya emnyanyeni. Nghakho-ke inamba sikhambe linegama lekugcineni elithi namba sikhambe siye equdeni, namkha namba sikhambe siye emnyanyeni, okutjho ukuthi nawubona umuntu embethe amanyathelo anzima namkha amhlophe, aphasi kutjho ukuthi wembethe amanamba sikhambe. Abanye bawabiza ngamateksana kodwana esiNdebeleni liba lihle umuntu nakalibiza ngamanamba sikhambe, ngombana manamba sikhambe siye equdeni.

Inyoka mncamo ophothelweko waba mude njengemilingakobe kodwana wona awubizwa ngemilingakobe, ubizwa ngenyoka ngombana nawuwuthwele ehloko ifika phasi uba mude, kube nabantu abawubambako ngemuva. Umncamo oyinyoka wembathwa lokha umyezani nakayokulotjhissa abobaba ayobanikela izipho namaswidi ebandla, lokha nakuhlatjwa idwendwe. Idwendwe nobukhazi mnyanya ohlatjwa ngumakoti nakaqeda ukwenda, bekhabo lomkhwenyana bayeza bazokuhlaba idwendwe ekhabo likamakoti. Umyezani-ke ngakusasa nasele kurhatjhwe amaswidi embathe inyoka atjhinge ebandla ayokulotjhisa abobaba, kube nabantu ababamba inyoko le ngemuva, okutjho ukuthi babamba umncamo omude lo asuka awuthwele ehloko lo.

Ikambiso yokuthiywa komntwana igama ikhamba ngalindlela. Umntwana uyalindwa ukufikela lapha awisa khona inongwana. Kanti inongwana yabantwana ayiwi ngesikhathi esifanako, abanye inongwana yabo ingawa ngemuva kwamalanga amathathu, abanye iwe ngemuva kwamalanga alikhomba kanti abanye ikhambe iyokuwa ngemuva kwemveke ezimbili. Okutjho ukuthi ngaphambi kobana inongwana iwe umntwana akathiywa igama. Kuzakuthi ngemuva kokuwa kwenongwana kuhlatjwe imbuzi umntwana athiywe igama. Nakathiywa igama kuzokuqalwa-ke ukuthi ngaleso isikhathi kuzobe kwenzakalani. Ngizokwenza umzekelo, nayikhibe umntwana lo ubelethwe ngomvimbi, uzokuthiywe kuthiwe nguNomvimbi, nofana abizwe ngokuthi nguNomvula ngombana ngaleso isikhathi nakabelethwako izulu belisina namkha bekunomvimbi.

Ingwani yinto ethwalwa ehloko ukwenzela ukuhlonipha nofana ukwenzela ukuvimbela ilanga. Ingwani ungayithwala lokha nawuya emasimini ukwenzela ukuthi ungakhe ungatjhiswa lilanga ebusweni. Uyithwala ehloko, ivimbe ihloko ivimbe nobuso ngokuletha umthunzi ebusweni. Kanti ingwani ingaphiwa abobaba lokha nabeze edwendweni namkha bayokuhlaba ubukhazi, abobaba bathwala iingwani.

Iporiyana sikhumba esimbathwa entanyeni sihlale esifubeni namkha emathunjini womuntu ongubaba. Iporiyana ilitshwayo lokuthi ubaba lo ungubaba othetheko. Iporiyana ayembathwa nanyana ngubani. Umuntu olisokana akayembathi iporiyana, nomuntu omsana akayembathi iporiyana. Iporiyana yembathwa kwaphela ngubaba. Ubaba wembatha ngesikhathi esihle, iporiyana ilitshwayo lokutjengisa injabulo nokuthi yembathwa ngubaba othetheko. Ubaba othetheko wembatha iporiyana lokha kwakhe nakunequde, abonakale ukuthi usomnyanya ngilo owembethe iporiyana, begodu usomnyanya wembatha iporiyana ngesikhathi sengoma, nakawiseleko usobesa ubonakala ngeporiyana. Abobaba bembatha iimporiyana.

Umntwana nakaqeda ukubelethwa ngesikhethu kugayelwa utjwala, ayokubikwa ebezimini ukuthi bogogo nabobamkhulu siphiwe umntwana omntazinyana namkha omsanyana. Ngemuva kwalokho umntwana loyo nakamsana uzokubanjiswa intonga atjengiswe inyezi kuthiwe nanguya umnganakho, omntazana uzokuphathiswa umthanyelo, atjengiswe inyezi kuthiwe nanguya umnganakho. Ngemuva kwalokho nasele kuwe inongwana umntwana lo uzokuthiywa igama kuqaliwe ukuthi ngaleso isikhathi kuzobe kwenzakalani. Nayikhibe umntwana loyo ubelethwe ngesikhathi esihle omunye nakafumene umsebenzi, kungenzeka abizwe ngoNonhlanhla, kanti nayikhibe umntwana loyo umntwana wesibili, kungenzeka abizwe ngoPhindile.

Usomkhwenyethu ngubaba lendoda ethethe udadwethu. Ngizombiza ngosomkhwenyethu ngombana udadwethu nakende esokaneni lakwakhe isokanelo ngilibiza ngomkhwenyethu. Okutjho ukuthi iqhegu elidala elingubabakhe lizokuba ngusomkhwenyethu.

Ibherede yinto ethwalwa ehloko njengengwani, odwana ibherede ithwalwa bomma abamaqhakazana nabantazana abamathelerina. Ibherede yihle ngombana iyahlobisa lokha umuntu nakembetheko. Umuntu nakavunule isikhethu imenza abonakale bona uliNdebele. Ngakho-ke ibherede uyithwala ehloko, ungayithwala ngeendlela ezihlukileko, abanye bayitjhingisa ngeqadi, abanye bayilise ilirondo ehlokwa', bayithwale njengobana ingakhona. Ibherede iza ngemibala ehlukahlukeneko, ungafumana ibherede ebovu, ufumane ibherede ehlaza, ufumane ibherede esarulana, kodwana ibherede yinto ethwalwa ehloko njengengwani kodwana ithwalwa babantu ababomma ingasikho abobaba.

Irhabi yivunulo yesikhethu, lembathwa matlawana nabantazana abathombekileko, lembathwa ngaphambili, umuntu embathe ithawula ngaphasi lona alibeke ngaphambili. Irhabi lenziwe ngomncamo nangerhara, phasi linomncamo omnengi omhlophe.

Isikotjhi litjhila elihlotjiswe ngemigwalo yesintu, elembathwa bentazana esikhundleni sethawula, isikotjhi nawusembetheko ngesekugida kanti nawusembetheko siyadlala lokha nakugidako kungakho abantazana basithanda ngombana sitjhinge lapha wena ufuna ukusitjhingisa khona, ngombala sinzima, siphethwe ngomncamo namkha siphethwe ngemigwalo yamatjhila senzelwe abentazana ukuthi bakwazi ukugida ngaso.

Umdzegana sirholwani sedinini, sembathwa bentazana namatlawana, isirholwanesi-ke sidweni, asilingani nejuba nobukhobe ezijayelekileko nazembathwa bentazana ebayokugida ejemini. Umdzegana uhlala ngaphezukwejuba nobukhobe, kanti ungenziwa nangamuphi umncamo, ungenziwa ngomncamo omhlophe, wenziwe ngomncamo onzima namkha wenziwe ngomncamo osarulani, umdzegana uyakwazi ukuwembatha wodwa ngaphandle kokuthi uwubeke phezu kwejuba nobukhobe, umehluko wabo womdzegana nejuba nobukhobe kukuthi umdzegana udwenyana kanti ijuba nobukhobe zidege kunomdzegana.

Umnayilani mncamo owembathwa ehloko, abanye bawubiza ngomkhala kodwana kumkhala omncazana kunomkhala ojayelekileko.

Umgari mncamo owenziwe wabamude, abanye bawubiza ngokuthi mlingakobe, umncamo-lo uyawuhlanganisa ubemude njenganyana umuntu enza umncamo obizwa ngokuthi yinyoka ngakho-ke umgari, mncamo omude owembathwa bomma ehloko lokha ingoma nayiweleko, nabakhamba bathokoza emizini.

Umadalanyana angasetjenziswa ngeendlela ezinengi, abanye basebenzisa umadalanyana njengembaji eyembathwa mumuntu wembaji kuthiwe wembethe umadalanyana wembaji. Abanye bangamsebenzisa njengengubo enikelwa amasokana nakayokuwela, abanye bangamsebenzisa njengengubo yakade, kuthiwe iingubezi ngumadalanyana, yeke umadalanyana usebenza eendaweni ezinengi kuya ngokuthi ngalesosikhathi uzabe ukhuluma ngani.

Umbalo yingubo ehlathulula ubuhle bukaNdebele. Umbalo unemibala emihle erhanyazelako, emimida etjhinga phasi, umbalo wembathwa bentazana nabayequdeni, wembathwe masokana nakabuyokuwela, wembathwe bomma nabayokwenda begodu ubuye wembathwe bomma lokha nabasemnyanyeni bagidingako, abanye bawubiza ngekumbese umbalo.

Unokhethwabo yingubo yesiNdebele ehlathulula ubuhle bukaNdebele, enemibala ehlukahlukeneko, hlangana neminye imibala ekhona, mbala obovu, mbala ohlaza-satjani, mbala ohlaza sasibhakabhaka. Unokhethwabo wembathwa lokha abentazana nabasequdeni namkha nababuya ngemlanjeni equdeni nakuza yokuhlatjwa ikomo. Unokhethwabo utjengisa ubuhle bukaNdebele nokuthabela isiNdebele, ngokufitjhazana unokhethwabo yingubo eyembathwa maNdebele nakatjengisa ubuhle namkha nabagidingako.